Xa uboleka imali ebhankini ukuze uthenge imoto, inzala iyinxalenye ebalulekileyo yesixa semali oza kuyibhatala nyanga nganye. Inzala sisixa semali esongezelelekileyo esibalwa phezu kwemali oboleke ngayo kwaye isekelwe kumyingi, interest rate, owunikezelwe ngubhanka. Ngokuqhelekileyo xa uthatha imali imboleko yemoto ibhanki iza kuba neendlela zokubala iinzala ezifana amortization apho isixa semali sibhatalwa nyanga nganye, siquka iinzala kunye neentlawulo yokunciphisa imali oboleke ngayo. Ngoku ukuba umyinge wenzala uphakamile, imali oza kuyibhatala nyanga nganye iza kuba phezulu kodwa ukuba phantsi, imali yokubhatala iza kuba sezantsi.

Molo, masitandi. Ndiyathemba ukuba uyaphila. Ndiyayiqonda ngokupheleleyo ingqwalasela yentlawulo zerenti kunye neengxaki ezivelayo xa umqeshi endingakwazi ukuhlangabezana nazo ngexesha elifanelekileyo. Ngexesha elidlulileyo ndibambelele ekubhataleni kwangethuba kodwa ngoku ndibhekene neengxaki zemali ezingalindelekanga endenze ndahlehlisa ukuhlawula irenti kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Ndifuna ukwenza wazi ukuba andifuni ukusilela okanye ukulibazisa kwaye ndiyazama konke okusemandleni am ukuze ndikwazi ukuhlawula le mali ndiyityalayo. Ndicela ukuba undinike ithuba elithile ukuze ndilungiselele imicimbi yam yezemali ukuze ndikwazi ukuhlawula yonke imali efunekayo kum kwixesha elifanelekileyo. Ndicinga ukuba kwiinyanga ezimbalwa ezizayo ndizawukuba ndikwazile ukuhlanganisa le mali kwaye ndingathanda ukuvuma iindlela esinokusebenza ngayo ukuze ndikwazi ukuyihlawula ngokupheleleyo.

Kulungile, masiqale apho. Okokuqala, funeka uyazi ukuba yintoni i-hospital plan, luhlobo luni. I-hospital plan luhlobo lweinshorensi yezempilo eyenzelwe ukuba ikubhatalele iindleko nezibhedlele kuphela xa uleliswe ngenxa yesifo okanye ingozi. Oku kuthetha ukuba ayihlawuli iindleko zeendlela eziqhelekileyo zangonyango ezifana nokutyelela ugqirha okanye ukuthenga amayeza. Isebenza njani? Ukufakwa esibhedlele xa ugula kakhulu okanye ufanelwe ugqithiselwa esibhedlele, i-hospital plan iyakuhlawulela iindleko zokuhlawula esibhedlele. Okwesibini, iindleko zonyango. Ibhatalela iindleko ezifana neekqubo zonyango, utyando, uviwo lwezifo kunye nonyango olunikezelwe xa usesibhedlele. Okwesithathu, ixhomekeke kuhlobo lwesicwangciso. I-hospital plan ingaba ineendlela ezahlukeneyo kuxhomekeka kwibhajethi yakho kunye nezinto ezibandakanyayo, ezinye ii-plans zineemeko ezithile ezifana nokwaziswa ngaphambi kokuba uvume ukusebenza uncedo.

Ndingabacacisela kanje abantu. Yintoni i-inshorensi yobomi? I-inshorensi yobomi sisicwangciso semali esenzelwe ukukhusela abantu obathandayo xa usweleka. Oku kuthetha ukuba xa umnini weinshorensi engasekhoyo, imali ihlawulwa yi-inshorensi iyakunikwa abantu abachazwe njengabantwana, umtshato okanye abanye . Kungani ibalulekile? Ibaluleke ngokuba ukukhusela usapho xa umntu esaphila engenayo imithombo yemali ekhuselekileyo, ingakumbi abazali abashiyeke benabantwana, i-inshorensi yobomi ibanceda ukuba baqhubeke ngokuhlawula iindleko zabo ezibalulekileyo. Okwesibini, ukunceda ukuphepha iingxaki zemali. Ukuba kusweleke umntu ubonelela ngemali yentsapho, inzuzo yeinshorensi yobomi inokunceda ubugubungelo beendleko ezifana nerenti, izikolo okanye imalimboleko.

Olona khetho olukhuselekileyo ndingakhetha ipropathi yokuhlala, residential property, kuba iyimfuno eqhubekayo. Abantu bahlala befuna izindlu zokuhlala, oku kuthetha ukuba amathuba okuba nezithuba aphantsi. Okwesibini, ukuncipha ngokomngcipheko. Ukurenta iprophathi yokuhlala kudla ngokuba neengozi ezisezantsi xa kuthelekiswa neyorhwebo ekubeni abantu bafuna izindlu rhoqo. Okwesithathu, lulawulo olufikelelekayo. Kulula ukulawula abantu abaqeshisayo kunezindlu zorhwebo kuba iimfuno zabo zabo zilula kwaye azikho izinto ezininzi ezifunekayo ukuze baqhubeke nokudla, nokuhlala. Okokugqibela, utyalomali lwexesha elide. Ixabiso lepropathi liya kuhlala lihlala lilikhulu kunokuhamba kwexesha kwaye kunokufumana inzuzo xa uthengisa kamva.

Kuluncedo kakhulu kunokuba nokuba mhlawumbi ndithumele umntu andikhuphele imali yam, kwenzeke ukuba andiqhathe afune uthatha enye imali ayibeke bucala ze ndingaboni, loo nto leyo iya kundinceda ukuba ndibone zonke ii-transaction athe wazenza ngelixa eyikhupha imali, ndikwazi ukuqonda ukuba yeyiphi imali athe wayithatha ngaphandleni kwevume yam. Kubo bonke ubutsotsi nokuba ndingalahla ikhadi lam, ndingakwazi ukuthi ndibone zonke ndikwazi nokubhloka ikhadi lam.